Imidlalo yeevidiyo enegonyamelo iyabachaphazela abantwana abaselula ngendlela abaziphatha ngayo, kwelinye ixesha ibachaphazela ngokuba abakwazi ukuba baye bayodibana nabanye abantwana basoshoyelayzie ngaphandle ngoba bahlala bahleli endlini bahlalele ukudlala ezi vidiyo. Kanti xa benongakwazi ukuba bahambe bodlala nabanye abantwana ngaphandle bazofunda indlela yokuphilisana nabanye abantu kunoba umntu ahlale ajonge imidlalo yeevidiyo emini imini yonke. Ngoba baveske bangakwazi ukwenza enye into, bafowukhase kwezi vidiyo imihla nezolo. And iyabamosha nalapha engqondweni ngokucinga loo nto leyo.

Umdlalo wekarati unqabile. Wawukade ukhona kudala kodwa ngoku unqabile. Ndiyawuthanda umdlalo wekarati ngoba uyakwazi bafundisa abantwana nangokhuseleko, bayakwazi ukuzikhusela xa befunde ikarati ukwenzela noba xa besengxakini bakwazi intoba umntana uzawuzikhusela kanjani kuloo ngxaki azawube ekuyo. Ndiyayithanda kakhulu ikarati.

Xa umntana edlala intenetya uyakwazi ukuzivocavoca, uyakwazi ukubala, uyayazi into yoba xa ibhola isiza ngoku kufuneka yena athini enze njani. So, imenza umntana loo nto leyo uba abe ngumntana o-active, okwazi ukucinga fast.

Kuba lula xa umntu oselula efumene ithuba lokudlalela iqela lezemidlalo, kuba lula ukuba yena akwazi ukuba anxibelelane nabanye abantu ngoba uzawube idlala nabanye abantu, edibana nabanye abantu bamanye amaqela akude nakufutshane naphesheya angafikeleleka. Uyakwazi nje ukuba kube lula kuye okuba anxibelelane nabanye abantu beendawo zonke jikelele.

Kuyatyhafisa kona, nyana wam, ukungaphumeleli kumdlalo ubuzimisele ukuba uzawuphumelela kuwo kodwa ke loo nto leyo ayithethi into yoba xa ungaphumelelanga kufuneka utyhafe. Ungatyhafi, nyana wam. Jonga phambili uqhubekeke nokuzivocavoca, uqhubekeke nee-practise zakho zomdlalo wombhoxo, uzokwazi intoba ukuya phambili uya uwine uphumelele emdlalweni wakho wombhoxo. Usazophumelela. Le nto le kufuneka ikuqinise ingakutyhafisi empilweni ukuba ngoku awuphumelelanga. Ukuya phambili zimisele uzawukwazi ukuphumelela.

Iqela elinabalandeli abanintsi bebhola eMzantsi Afrika endilikhumbulayo yiKaizer Chiefs. IKaizer Chiefs liqela kudala lebhola labakhona lineminyaka lineminyaka ngeminyaka likhona. Abantu bayayithanda, basayilandela nangoko basebaninzi abalandeli bayo iKaizer Chiefs.

Eyona nto endiyithandayo kukupheka. Into endiyicingayo into yoba ndingayijika ibe yingeniso kukuba ndithengise ukutya. Ukujongana nemicelimngeni ingaba yinto yokuba ndiyazi intoba ndijonge ukuba kule ndawo ndizawube ndithengisa kuyo ukutya abekho na abantu abathengisa ukutya oku ndizawube ndikuthengisa. Ngaleyo ndlela andizokwazi intoba ndibe nemiceli mngeni. Xa ndizithengisela mhlawumbi amagwinya, omnye umntu yena ezithengisela ukutya okuphekiweyo, ndizawube ndiyazi intoba mna amagwinya ayahamba kum ekuseni. Omnye iba kuba kukutya kwasemini ukutya kwakhe akuphekileyo, andiqondi into yoba ndingaba nomcelimngeni kwimeko enjalo ngoba sizawube singathengisi izinto ezifanayo.

Indima yabaqeqeshi kwezemidlalo esikolweni kukuba bagade abantwana ukuba baziphathe kakuhle, bagade abantwana ukuba bangonzakalisani, bagade abantwana ukuba bakwazi ukuba babambe ixesha lokuya kumqeqesho womdlalo wasesikolweni. Ezinye izinto kukuba baqinisekise ukuba abantwana bayayiwina iminciphiswano. Bakwazi ukuxelela abantwana ukuba ngemiqathango nangemithetho yemidlalo yasesikolweni, nangokuba benze ukuba abantwana bahlale beziqoqile bangangeni ezintweni ezingalunganga. Nokunye futhi ukuba benze abantwana ukuba baqinisekise ukuba bayaphumelela emidlalweni yasesikolweni.

Umdlali endimthandayo kwibhola yombhoxo nguSiya Kolisi. USiya Kolisi ndiyamthanda ngoba uSiya Kolisi uye wayesenza saba ngabantu eSouth Africa, uSiya Kolisi nguye owokuqala umntu webala elimnyama ukuba abe ngukhepteni kwibhola yombhoxo. Loo nto iya yasenza intoba sikwazi ukuzingca ngomdlalo wombhoxo siyiSouth Africa.